Abaqhubi beetekisi bandicaphukisa ngale yokuba funeka ubale imali. Ngokuba uye wamosha wayohlala kwisitulo ezingaphambili, uzibhaqa wena sewubala imali. Funeka ngoku wazi ukuba ubani ububhatale ngemali ethile, itshintshi yakhe izoba yimali ethile. Eyi, zininzi iingxaki esizixinga cingayo for ukuba sibale imali ngaphambili.

Kaloku funeka siyazi ukuba ayingabo bonke abaqhubi beeteksi abayithandayo le nto bayenzayo. Omnye uyayenza nje ukwenzela ukuba afumane imali yokubeka isonka etafileni, ngoko ke ngoko laa msindo woba engayifuni le nto ayenzayo awukhuphele apha kubakhweli.

Lo mkhwa uxhaphake phaa ekuseni naphaa sekutshona ilanga, ngoko mna ndingaqinisekisa ukuba kukhona umntu ohlala egadile. Elekwe sithuthi esiyiteksi esidlulayo siyamiswa kujongwe inani labantu abaqabeleyo. Kwaye naphaya elenki yenza ngokuqinisekisa ukuba kukhona umntu ojongayo uba ayikho iteksi efaka kangakumbi kokuba fanele ukuba iyafaka.

Ndike ndizive ndinoloyiko xa ndihamba ngeenyawo endleleni ngoba kaloku kuneemoto ezivele zibaleke ungayazi nokuba umntu uleqa phi. Ubone into yokokubana uba ngaba le ndlela le ndlela inegophe, ude abe uzofika apha ecaleni xa ejika igophe elo.

Ezi lori zilayisha izinto ezinzima ziba nazo inombolo ezilapha ngasemva. Into yokuqala endingayenza kukuba ndiqale ndifowunele ezo nombolo. Ukulandela oko ndiyayixela kwiRoad Traffic Management Corporation ngoba kaloku izawukwenzakalisa abahlali endleleni.

Ndicinga ukubana abaqhubi beeteksi, izithuthi ezilayisha abantu, kuyafuneka ukuba bakhe baqale bayo kujongwa kuqala ngoogqirha ngoba kaloku ngamanye amaxesha uye ufumanise ukuba umntu akanamsindo wale nto yenzeka ngalo mzuzu, uneengxaki zakhe ezingezinye kwaye kunezinto angavisisananga ngazo kakuhle nomphathi wakhe wayeserenkini ngoku ayithathe loo nto azoyikhuphisa azoyikhupha ebantwini. Ngoko bekufanele ukuba bayahlolwa phaa erenkini, kusobonwa ukuba umntu unengxaki athathwe asiwe koogqirha bengqondo.

Andikeva nto ekuthiwa iyenziwa ukuncedana naloo nto ngoba kaloku oonoteksi ngozwilakhe. Loo nto bona abayifunayo kufuneka yenziwe ngolo hlobo bona abayifuna ngalo ngoba bangabantu abathembisa ngodlame. Andikeva ke nto zithi kuthiwa ziyancedisana naloo nto.

Mna ke ndihlala kwidolophu yaseMthatha. Kwakukhe kwakhona uqhushululo ke phakathi kwezithuthi ezilayisha abantu, oonoteksi ukutsho, kunye nomasipala. Ngoko ngelo thuba ke sasingakwazi nokuba singahamba ngeemoto zethu ngoba kaloku zazitshiswa. Ngoko kwaye kwafuneka into yokokubana ndibeleke okuncinci kwam ndihambe ndiye emsebenzini ngoba kaloku emsebenzini kufuneka ndiyile. Ndahamba umgama ongangeekhilomitha ezintlanu khona ukuze ndiye ndiyofika emsebenzini nokubuya ngokunjalo ngoba kaloku uqhushulusu olo lwathatha ithuba.

Eyi, mna andingomntu usithandayo isithuthuthu ngoba kaloku abantu bazo bayazibalekisa kwaye abaqhubi beemoto abaziboni izithuthuthu xa bejonga izipili apha emacaleni. Ithi ke loo nto baye amathuba okulimala ayanyuka. Kodwa ke umntu xa esifuna angasithenga, kodwa ke mna andisithandi.

Kuba buhlungu ke xa oonoteksi benoqhankqalazo ngoba kaloku xa ungumntana wesikolo uye woyike ukulimala okokuqala and ezi moto zibhatalwa ngabazali zokuba zilayisha abantwana zibase esikolweni ikwangabo naba noteksi. Ngoku xa beqhankqalaza ithi loo nto umntu kufuneka ahambe ngeenyawo, ngoko iba buhlungu ke ukubukela abantwana behamba ngeenyawo besafuneka befundile bezawufika esikolweni bediniwe.

Xa ndithetha inyani icebo, andilazi ukuba icebo ingayintoni ngoba kaloku kufuneka ucinge umntu lo uphetheyo naye uqeshiwe okanye uba ngaba akaqeshwanga lishishini lakhe, naye uyafuna ukubona kukhona ingeniso. Okanye lo uqeshiweyo uphetheyo unomqeshi wakhe naye ekufuneka ebuyele kuye ayochaza ukuba ngeveki ethile bekutheni ze kungabikho ntsebenzo, ingavakali ke ngoku xa ezothi kungenxa yoqhankqalazo loonotekisi ngoba kaloku lo ophetheyo ungasentla uzawubuza ukuba bekutheni kuzanywa enye indlela yokuba abasebenzi bazofika emsebenzini. Ngoko andilazi icebo lokuba kungathiwani kubaphathi.